Bengingahlanganisa ukuqeqesheka kabanzi ngokozomzimba wokuzivocavoca ukuze bekwazi ukushesha ma kunezimo eziphuthumayo kuleyo ndawo enesigameko. Okwesibili, ukuqeqesheka ngokomqondo nokukwazi ukuthi umuntu acabange kabanzi ukuthi iyona yiphi indlela abangayisebenzisa ngaleso sikhathi leso sokuhlenga abantu, ngaleso sikhathi sokuhlenga. Okwesithathu, indlela-ke yezokushayela mhlawumbe wokuthi ma beshayela, bashayele ngendlela enobucophelela kwanabo emgwaqeni kodwa futhi bekwazi ukuphuthuma befike la okumele befike khona ngesikhathi. Nezokuxhumana-ke, ukuthi baxhumana kanjani nomphakathi uma sebekhona kuleyondawo, ukuze ukwazi nawe ukubalekelela since be izicisha mlilo.

Ngokuthi amadoda abe mhlawumbe nemitholampilo yawo okanye umnyango nje oseceleni oqondene namadoda, lapho khona indoda izothi uma ingena emtholampilo, iqondane nje mayifika, ifike iqondane mhlawumbe nomhlengikazi owesilisa nomuntu osebenza ngamafayela ongowesilisa okuzokwazi ukuthi noma ngabe yini le emphethe, ezokwazi uku-deal-a nayo nokuthi ayikhulume nokwesekeleka ngendlela okuyiyona. Okwesithathu-ke, okwesibili mhlawumbe, kungaba ukuthi emphakathini amadoda akwazi wona wodwa ukuthi azikhulukumele wona wodwa emaceleni, akhande ezawo izindlela zokukhuluma mhlawumbe zokuxhumana okanye bexhumane ngakho ukuthi bexhumane ngo-social media.

Okokuqala kwaba ukuhlonza indawo la khona umfundi owayelimalale khona, ukwazi indawo ukuze akwazi ukuthola umoya nokusizakala ngendlela okuyiyona yona. Okwesibili, ukuthinta usizo lwezempilo oluseduzane ngaleso sikhathi leso ukuze kungabi khona okunye esikwenzayo esingakwazi okanye mina engingakwazi ukumsiza ngakho nokwenza-ke indlela yokuthi naye ehlise umoya ngaleso sikhathi esenkingeni.

Ngokuthi phela uma ngabe umuntu esefikile emtholampilo, bamgqugquzele ukuthi angakwazi ukusebenzisa imithi yesintu, ayixube nayo lena eminye imithi, ingashayisani. Mhlawumbe adlulise isikhathi, asebenzise lokhu aphinde adlulise isikhathi, asebenzise lokhu ngendlela okuyiyonayona ukuze bezowubona umehluko okanye akusebenzise okwase kliniki, abheke umehluko abesesebenzisa lokho okwakhe, abone umehluko ungabe ukhona yini ngaleso sikhathi leso. Nokuthi umuntu umazise ukuthi yini mhlawumbe ewububi ukusebenzisa leyo mithi ngaleso sikhathi leso.

Ukucela umzali wakho ukuthi amgcine ekhaya izinsukwana, kuzokube uyehla umkhuhlane. Okwesibili, ukwenza isiqiniseko sokuthi uhlamba izandla zakhe ngaso sonke isikhathi.

Kungadlondlobala isifo leso esimphethe okanye agcine esedlulile emhlabeni.

I-TB ingagcina isisabalala emphakathini wonke futhi abantu abaphethwe i-TB bengagcina sebelaliswa ezibhedlela ezinkulu, ilashelwa khona ngaphakathi.

Ukuthi asebenzise isigezazandla kakhudlwana aphinde futhi ahlanze nendawo ahlezi kuyo. Okwesithathu, azihlanze yena uqobo abese eqhelelena nalabo abaphethwe i-COVID-Nineteen, angasondeli eduze komuntu one-COVID-Nineteen.

Into abangayenza ukuthi behambe beyothatha imishanguzo kwezinye, kwamanye imitholampilo eseduzane okanye izibhedlela eziseduzane ezinemishanguzo engaphezulu engakalandwa okanye abanikazi abangakayidingi ngaleso sikhathi leso, banikeze laba abangasenakho.

Ngokuthi iziguli zifike ngokubhukha ezibhedlela okanye zisebenzise uhlelo lokubhukha ngokusebenzisa umakhalekhukhwini, uma ngigula namhlanje, angibhukhe isikhathi engizobona ngaso udokotela. Okwesibili, laphaya okwenziwa khona amafayela, ake kusebenze i-system e-online, akungasetshenziswa ukubhala phansi ngebhuku nangepeni, lokho kwenza ukuthi olayini bebe bade nodokotela bethi befika befike sebekhathele.

Uhlelo lwama imejensi lwakwa EMS luyagqoza kakhulu uma ngabe ubashayela ucingo. Esikhathini esiningi ucingo luphendulwa kwenye indawo, kube yibona ababiza umuntu okwenye indawo. Akubi ukuthi mawufona manje, ucingo lungena kumuntu ozofika azokuthatha, ufonelwa kwelinye ihhovisi ukuze kuzo nikezwa ucingo kwomunye umuntu okwenye indawo, kube ibona abadlulisela lowo mlayezo, lokho kwenza ukuthi noma ngabe usenkingeni, ugcine kudileya.

Konke kuthi akufane, umehluko ukuthi laba abaqeqeshelwe ukucima umlilo, abakwazi ukukusiza ngohlelo lwezempilo makuwukuthi mhlawumbe nangumuntu oshile khona lapho, bekwazi bona ukumelapha. Ebese kuthi namaphoyisa nawo uma kuwukuthi ayakufica usenkingeni ulimele, awakwazi futhi nawo ukukusiza ekanti laba bohlelo oluphuthumayo bayakwazi bona ukukusiza ngokwezempilo uma ngabe befika esigamekweni, ukuqeqeshwa kwabo kwehluke lapho.

Ngingambiza nje, ngimuchazisele ukuthi umuntu nomuntu akakhulumi ngesimo sezempilo somunye umuntu ngimeluleke futhi nobubi balokho ukuthi kumbi kuphi nokuthi kumakhela igama elimbi yena lo muntu lo yena abenza isibonelo ngaye okanye obeyabelana ngenkulumo ngaye nokuthi lokho kuyindaba ebucayi nengahlangene nomphakathi wonke. Kukuye loyo muntu ukuthi athathe leyo ndaba ayenekele umphakathi uma ngabe ezizwa eselungele ukukwenza lokho, kungaba ukuthi mina ngimkhuze futhi ngimazise ngobubi balokho.

Cha, akwanele ukuyisa ingane kumelaphi wendabuko, ingane ungayisa kumelaphi wendabuko ebese futhi uyayisa ekliniki. Empeleni, ingane iqale eklinikhi iyofuna emtholampilo iyofuna usizo okanye esibhedlela, ezindaweni lakhona ophephile khona. Kwendabuko ungakwenza uma ngabe ingane seyiluleme.

Uma nje ngingaba nokwethuka, ngingazi ukuthi yini okumele ngiyithathe noma yini engingayithathi, ithemba futhi lokuthi bengafika lingangabikho kunalokho, mhlawumbe yimina engingasukuma ngizame ukucima lowo mlilo loyo. Into egingacabanga ukuthi ngingayenza ukuthi mhlawumbe bacime kulezo ndawo lezo umlilo la obungakafiki khona, makuwukuthi bowusofikile kumina, angeke ngize ngibe nakho lokho ukuthi mhlawumbe kusengaci.

Akabe esazinika isikhathi sokugxila emgwaqeni ngoba umzimba wakhe usuke usukhathele. Ezinye yezimoto akabe esayinaka, usuke esenake iphambili, lapha eya khona nokunye nokunye akakubheki. Empeleni nje, usuke ese-driver ecimezile, kwanaye engaliboni iphambili kodwa enethemba lokuthi uzofika phambili.

Kunomthelela omkhulu ngoba amadoda awazi ukuthi wona awaguli, umtholampilo akusiyo indawo yawo, azi ukuthi indawo yabantu besifazane, awakwazi ukuzibeka okanye ukubeka isimo abhekene naso. Umuntu umegula akakwazi ukuchaza kahle hle ukuthi uphethwe yini ngoba umtholampilo yinto angayazi ekukhuleni kwakhe okanye empilweni yakhe yonke noma ngabe usebuhlungwini obunjani, wazifundisa ukuthi kumele abekezele. So leyo ngcindezi leyo efakwa umphakathi, yenza ukuthi amadoda amaningi ashonele emakhaya okanye ashonele ezintabeni, engalaphekile, umuntu egcine engaziwanga ukuthi ubekade uphethwe yini kahle hle noma usizo ubengaluthola yini.